U nga tirhisa maphiasi khodi lama tiyeke naswona u nga vulavuli na munhu hi wona, u nga tlhela u pfula vutlhari bya switifiketi swa timfanelo ta vuhlayiseki eka tiselulafoni na makhompyuta, u nga tshika ku pfula timfanelo leti ku nga tshembekangiki kumbe ku nghena eka swibokisana leswi nga tivikaniki. U nga tshama u ri karhi u pfuxeta switirhisiwa swa wena hi nchumu ya vuhlayiseki bya yona.

Ku tsemiwa ka gezi swi khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi hi ku endla leswaku swihlanganisi leswi fambisiwaka hi gezi swi tshika ku tirha swihlanganisi swa rhutara ni masungulo ya vuhlanganisi swi lava matimba ya gezi leswaku swi pfuka swi pfuna ku tirhisa Wi-Fi loko ku pfumaleka ma-battery ya ku hlayisa ngopfungopfu swiyimo swo hlayisa ku humelela ko ka swi nga endleki swi nga va swi vonaka leswi swi endla leswaku ku hlangana ka inthanete swi tlula hi ku hluto wa gezi.

Hi nga tiyisisa hi ku veka nawu wa ku tirhisa AI hi ndlela yo lulama na ku tiyisisa leswaku yi tirha hi xitalo swa vuhlayiseki, nakambe hi nga tshami hi nga tshama na le ndzhaku ku hanya ni ntokoto wa vanhu eku fambiseni ka ti algorithms ku letela vanhu leswaku va twisisa leswi AI yi kotaka ku endla swona ku ku tlilika ni minkarhi leyi nga fikelelaka eka yona, ku veka swinawana leswi tiyisisaka leswaku vahangalasa bya AI byi endla leswaku vutomi byi olova ku hambana na ku vava.

Ndzi pfula app ya network-i leyi ndzi yi tirhisaka, ndzi hlawula ku xava data hi ku landza xiyimo xa mina xa timali, ndzi nga tlhela ndzi hlawula khodi ya timali yo hlayisela ku kuma mpikisano wa data. Ndzi hlawula netiweke ya mina hikuva yi fana na mintlhontlho ya va tleketli naswona yi ni yi ni ntokoto wa vuhlanganisi lebyi tsakisaka ngopfungopfu eka swiyimo swa munhu.

Swi ta ndzi twisa ku vava swinene hikuva ku pfala ka khampani ku vula leswaku ntirho wa mina wu herile naswona ku cinca eka sayense ya thekinoloji swi vonaka swi nga olovi ku ti nyiketela eka misava ya mahungu ya kambe ndzi ta tlhela ndzi vona leswaku tanihi nkarhi wu ti tsheketela ku pfuxeta vuswikoti bya mina ni ku dyondza timfanelo letintshwa leswaku ndzi kota ku cinca hi ku hatlisa eka nkarhi wa vunyingi bya thekinoloji.

Vunene byo xava data hi ntalo loko u ri xichudeni byi katsa ku kota ku humelela eka vutivi bya inthanete hi nkarhi wa ntirho wa xikolo ni ku humelelela eka ntirho wa vu humelerisi tanihi ku tihlanganisa na vanhu vo hambanahambana, kambe vubihi bya byi nga va lebyi ku tihambanisa ngopfu hi ku tirhisa tiselufoni ku nga khumbisa nkarhi wa wena wa dyondzo na mali leyi engetelekeke leswi a swi koteki ku lulamisa loko ku nga ri na vurhenga byo hlawuleka.

Vunene byo xava data hi ntalo loko u ri xichudeni byi kasa ku kota ku humelela eka vutivi bya inthanete hi nkarhi wa ntirho wa xikolo ni ku humelela eka ntirho wa vu humelerisi tanihi ku ti hlanganisa na vanhu vo hambanahambana kambe vubihi byi nga va lebyi ku ti hambanisa ngopfu hi ku tirhisa ti cellphone ku nga khumbisa nkarhi wa wena wa dyondzo na mali leyi engetelekeke leswi a swi koteki ku lulamisa loko u nga ri na vurhengi byo hlawuleka.

Loko ndzi xava kumbe ndzi xaveriwa riqingho ra le nyongeni ro sungula ndzi twa ku tsaka ngopfu, ndzi twa ndzi ni matimba ya ku kota ku hlangana ni misava hi ndlela leyintshwa ku va na riqingho ro sungula i xiyimo lexi ndzi endlaka ndzi titwa ndzi ri karhi ndzi sungula ku ti tshemba ngopfu eka ku tirhisa ri thekinoloji leswi swi tlhela swi vuyisa ntsako ni ntshembo wa ku hlamula vutlhari bya vutomi bya siku na siku, ni tsaka ngopfu loko ni ri na riqhingo.

Masiku lawa ku na tindlela to tala to kuma mintirho ku katsa ni leswi va swi vitaka social midiya laha vanhu vo tala va mabindzu lamakulu, mabindzu lamatsongo, mabindzu lama ma ha sungulaka va kotaka ku chela swithuxakhombo kumbe ndzi nga ku ti-advert-i leto ti kotaka ku hlamusela leswaku va lava munhu loyi a nga ni swilo swa so na so na so na so na so kambe if kambe i loko u ri ni swilaveko sweswo va lavaka swoho wa swi kota leswaku u va sendela a a riqingho kumbe meseji wa ku ku wena u na vu lavi ka ntirho.

Vanhu vo tala va tirhisa inthanete for tindlela to saseka na tindlela to biha kambe swihangalasamahungu swi ni ku tirhisa inthanete hi ndlela yo saseka hikuva va kota ku tirhisa tindlela to hambanahambana hi ku papalata mahungu ka inthanete sweswi leswi ku nga na social media va kota ni ku hangalasa mahungu ka social media ku va vanhu va kota ku fikelela hi timhaka kambe va swi tiva leswaku hina se hi rhandza ti-phone swinene hi rhandza riqingho swinene hi ndlela liya ya ku ku va kuma tindlela to hambanahambana ku hi kuma kona.

Ku yimbelela ku tirhisiwa ku hlamusela mintlhaveko hi ndlela leyaku ku vanhu vo tala va kota ku humesa vutitwi bya voho hi ndlela yo yimbelela. Ndzi nga yimbelela sweswi ndzi yimbelela hi ntsako ku va ku ri na swilo leswi nga endleka leswi nga ni tsakisa ndzi ti kuma ni yimbelela, ndzi nga yimbelela mundzuku hi ku rila ndzi yimbelela leswaku ku ndzi lahlekeriwile naswona ni nghoma leyi ni nga ta va ni yi yimbelela yi ta va yi hlaya swo swa ku ku ndzi lahlekeriwile, ndzi nga yimbelela hi ku chuha leswaku a ndzi tivi mara kambe risimu leri ri tisa ku tshunxeka la ka mina.

Ku va vanhu va kota ku hlayisa e data ra vona swi laveka leswaku va nghena eka ndhawu leyi va lavaka ku nghena ka yona loko swi ri munhu i lava ku tsala a assignment va kota leswaku va nghena va tsala assignment va huma va tima data loko munhu a lava ku bukela TikTok a kota leswaku a nghena a bukutela a tima data leswi swi nga save-a data ra ro tala ngopfu.

Ndzi nga n'wi hoxela marito yaku ku swi lava leswaku a kuma ti-solar panel leti ti nga pfunaka ku khoma e dyambu leri ri nga ta hundzuka leswi va swi vitaka eneji loko se hundzeke eneji yi kota leswaku yi kota ku chajisa ti-phone yi kota ku chajisa ti-router, ti TV na ti-fridge, kumbe kambe a kuma power bank leyi nga kotaka ku tirhisana na router ya yena a kota ku kota ku tirhisa ivi loadshedding yi ri kona.

Chanele leyi ndzi yi rhandzaka i chanele one seven six The home channel laha vanhu va akaka tiyindlu, va lunghisaka swa majarata, lava endlaka leswi va swi vitaka ti-DIY va ri i Do It For Yourself swi vula leswaku va ti endlela swilo va ti khandela swilo hi mavoko ya vona ndzi yi rhandza swinene hikuva yi ndzi dyondzisa swo tala yi ndzi dyondzisa ku tirhisa mavoko ya mina yi ndzi dyondzisa ku khanda e swilo yi ndzi dyondzisa ku penda e yindlu ya mina ni ku kota ku aka.

Xo sungula u va addicted ka riqingho ra wena, xa vumbirhi u hluleka ku vona nkarhi, xa vunharhu tidyondzo ta wena ti nga enhla swinene, xa vumune i nga tshama endlini nkarhi hinkwawo i hambana na vanghani, xa vutlhanu i swa ku ku i nge he vi u fana ni khale leswi swi vanga hi ku kala e discipline hikuva loko u tlanga ni swa mitlangu swa le riqinghweni u hetelela u nga tivi swa ku ku swi lava u focus-a ka yini.

Ku hlwela ku lulamisa rungulo ra mavunwa, ku endla leswaku mahungu lama kandziyisiweke ma nga tshembeki ngopfu, hikuva e vanhu va va va tiva e ntiyiso naswona se va va va ti vutisa leswaku i yini xa ntiyiso lexi xi nga humaka emahungwini lama, kumbe e khampani leyi yi nga na voko eku tsaleni ka tiatikili leti.

E data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva i xilo xin'we, ku hambana loku nga kona i swa ku ku e Wi-Fi yi na e network yo leha naswona u kota ku endla swilo swo tala hi yona hi xinkarhana ku hambana ni data leyi yi nga helaka kumbe yi nga heliki, kambe data u tshama na yona efonini ya wena Wi-Fi a wu humi na yona kaya se swi hambane ngopfu.

E maphephahungu ma fanele ma khoma ku lulamisiwa kumbe ku tlherisiwa endzhaku hi ndlela ya kahle, hambileswi yi va jelaka nkarhi ni macheleni kambe swi lava va tiva leswaku swi lava va endla vuxokoxoko va nga se humesa e mahungu lama va lavaka ku wa humesa.

Swihlovo swi sirheleriwa hi ku sayina e ti-NBA kumbe ku tsala ti-affidavit kumbe ku endla sure leswaku ku swi tshama swi tsakile ka n'we swi hakeriwile swi tlhela swi va kahle.

I pulana ya data ya tiselifoni yo xaveka swinene i pulani ya n'hweti kumbe everyday data, laha hi siku ni siku i kumaka nhlayo ya ma-data ya ku ku yi nga ku last-a e n'hweti naswona u yi kuma hi siku ni siku.

Ku fanele ku va ni maendlelo yo tika swinene yo kambela ntiyiso eka swihaxamahungu leswi kandziyisiweke, ina swi fanerile hikuva vutomi byi nga onhaka hi xinkarhana hi mhaka ya swihaxahaxi swa mahungu leswi naswona swi nga tiveki ku ri mahungu yalawo i ntiyiso kumbe a hi ntiyiso ku ve vutomi byi ta va se byi onhakile hikuva vanhu va ta va se va hlayile hi timhaka.

Nkoka wo venga ndzingano wa siku na siku eka Wi-Fi ya mina, i ku endla leswaku ndzi hlayiseka ni ku ku ku nga ngheni e vanhu lava ndzi nga va tiviki va tirhisa e data ra mina ra ku ku ndzi ri hakela ndzi ri one, naswona u kuma netiweke ya mina se yi ndzi kingahanya ngopfu ndzi nga ri ni vuxokoxoko leswaku ku endleka yini, u kuma swa ku ku i vanhu.

Ina vantshwa va ha hlaya maphephahungu lama kandziyisiweke hikuva swi ya hi ndhawu lava nga kona naswona swi ya hi nkarhi lowu va nga na wona, vantshwa vo tala hi masiku ya sweswi va vuyela eka swiendlo swa khale swa vakokwani wa hina hikuva va sungula ku vona leswaku e tifoni ta va onhela vutomi hambileswi ti va endlela swilo swi olova.